Ina, ndzi ehleketa leswaku ku hlanganyela eka mitlangu kumbe ku endla vutiolori swi nga hunguta ntshikelelo wa miehleketo na ku antswisa ndlela leyi munhu atitwaka ha yona hi ndlela leyi landzelaka, loko munhu a tikuma a karhi a endla vutiolori swi endla leswaku miehleketo ya yena yi rivala hi leswiya swin'wanyana yi langutela ntsena eka leswi yena a va ka a kha ri a swi endla hi nkarhi wolowo hala tlhelo vutiolori byi nga endla leswaku miehleketo ya munhu yi tirha kahle na loko ku ri i n'wana wa xikolo swi kahle ku ri a tikuma a kha ri a tiolora a tiolola leswaku loko a hlaya tibuku ta yena swi ta kota ku nghena hi xihatla.

Mhaka ya mitlangu yi pfuna hi ndlela leyi landzelaka xo sungula vanhu va ku tala loko va karhi va ti nyiketela eka mitlangu a va nge vi na nkarhi wa ku tala wa ku ehleketa wa ku ehleketa ku endla swilo swa ku huma endleleni etikweni kumbe ku endla vugevenga nakona vanhu va ku tala lava va ya ka emitlangwini nkarhi wa ku endla vugevenga a va na wona hikuva va va va karhi va ti nyiketerile eka mitlangu leyi va va ka va ri karhi va yi endla loko dyambu ri xile.

Xitsutsumi xa ndhuma lexi ndzi xi tivaka xa kwala Afrika-Dzonga i Caster Semenya, Caster Semenya loko a ri na malembe ya eighteen u ti kumile a karhi a tsutsuma etsutsumi wa eight hundred meters laha a nga ya a ya wina golidi kumbe maendlele ya golidi hi ku va a ve xitsutsumi xa ndhuma lexi xi nga teka number one.

Vana va van'hwana eka eka minkarhi ya khale a va tlanga mitlangu leyi landzelaka, ntlangu wa masungulo a ku ri entlangu wa bolo ya mavoko lowu tivekaka hi vito ra netball wa vumbirhi a ku ri ntlangu wa thenisi van'hwana a va nga pfumelelanga kumbe a va nga pfumeleriwangi ku tlanga mitlangu ya ku tala ya ku fana na bolo ya milenge ni eka minkarhi liya ya khale.

Dyondzo ya nkoka ya vutomi leyi ndzi nga yi kumaka hi leyi landzelaka hileswaku ndzi ta kota ku hambanisa eka mindhavuko ya ku hambanahambana ndzi ta tlhela ndzi dyondza leswaku a ndzi fanelanga ku hlasela ndhavuko wo karhi hikuva wo karhi wu endla leswi wu endlaka swona hikuva loko hi ta hi langutile tindhawu ta ku hambanahambana kumbe vanhu va ku hambanahambana va na tindhavuko ta vona ende hina vanhu hi fanerile ku hlonipha tindhavuko letiya.

Vutiolori lebyi mina ndzi tsakelaka ku byi endla hi nkarhi wa mina wo wisa i ku endla vutiolori bya bolo ya milenge ndzi tsakela ku endla vutiolori lebyi kumbe vutiolori lebyi byi ndzi tsakisa hikuva loko ndzi karhi ndzi endla byona ndzi twa ndzi ri na ntsako evuton'wini bya mina nakona ndzi kota ku va ndzi karhi ndzi tlanga na vanhu van'wanyana ndzi karhi ndzi dyondza vutomi bya vona hi ndlela ya xiyimo xa le henhla xa vumbirhi ndzi kota ku va na vuxaka na vanhu va ku hambanahambana va kusuka ekusuhani na va kusuka ekule.

Yi na ku hlohlotelo eka ku vanhu va kota ku dyondza leswaku mindhavuko yi hambanile nakona munhu un'wanyana na un'wanyana u na ndhavuko wa yena ene a nga fanelanga nyiki a jajiwa hi ku va yena a karhi a ri na ndhavuko wo karhi kumbe a ri na ndhavuko wa ku hambana na wa vanhu van'wanyana leswi swi chela swi tlhela swi hlohletela vanhu leswaku va rhandza mindhavuko ya vanhu van'wanyana hikuva swi kahle ku va u rhandza mindhavuko yin'wanyana leswaku u nga ti kumi u karhi u ri endzhaku ka mindhavuko yin'wanyani u vona nga ku a yi tsakisi lowu tsakisaka u ri wa wena ntsena.

Milawu leyi a yi tirhisiwa loko ku tlangiwa ntlangu wa muravarava hi leyi landzelaka, xo sungula muravarava a wu fanele ku tlanga vanhu vambirhi kumbe vanhu va ku hundza vambirhi nakona munhu un'wanyana na wun'wanyana a fanekele a tirhisa xiribyana kumbe ribye ra yena loko ku karhi ku tlanga vanhu vambirhi kambe kun'wanyana vanhu a va fanekele ku pfunana kumbe va va eka xiyenge xin'we kumbe eka team yin'we wu kota ku hlula exipano lexiya xin'wanyana.

Ntlangu lowu ndzi nga ta ka ndzi nga pfuki ndzi wu rivarile hi lowu wu landzela i ntlangu lowu a wu ri kona exikarhi ka xipano lexi mina ndzi tlangelaka xona xa Bangkok na xipano xa kwala ndzi tshamaka kona xa Baroka laha a ndzi tlanga emahlweni ndzi nga tikuma ndzi huwisile ti bolo ta ku ringana mune ndzi ri wexe ende hi mina ndzi ri nexe eka ntlangu lowu ndzi nga kota ndzi nga kota ku huwisa tibolo leti.

Ntlangu lowu fanekeleke u rhangisiwa mahlweni i ntlangu wa bolo wa milenge nakona mali leyi yi fanekele yi tirhisiwa hi ndlela leyi landzelaka yi fanekele yi xava eswiambalo swa vatlangi yi tlhela yi xava na tintangu ta vatlangi va bolo va va bolo ku ri va kota ku tlanga kahle leyi n'wanyana mali yi kota ku ri va kota ku nghenelela eka ti-competition to hambanahambana laha va nga ta kota ku wina mali yin'wanyana ya ku tala leyi nga ta va pfuna loko nkarhi wo karhi wo famba laha va nga ta tlhela va xava swilo leswi va nga ta swi lava swa ku fana na tibolo na swin'wanyana na swin'wanyana.

Milawu ya bolo ya mavoko hi leyi landzelaka xo sungula hileswaku loko ku tlangiwa e ntlangu wa bolo ya mavoko ku fanekele ku va na nkombo wa vatlangi endzeni ka rivala hi xipano ha xin'we ha xin'we leswi swi endlaka ku ri ku va na khumemune wa vatlangu endzeni ka rivala mutlangi wun'we eka xipano xin'we u fanekele ku va yena loyi a sivelaka tibolo ku ri ti nga ngheni epaleni.

Munhu loyi ndzi nga n'wu langutela eka mitlangu hinkwayo i tiveka hi vito ra Christiano Ronaldo mutlangi loyi u huma kumbe i velekiwile Portugal u tlangela xipano xa AL-Nassr kusuka le eSaudi Arabia i tlhela a tlangela xipano xa ka vona xa ku yimela laha a tshamaka kona xa Portugal National Team mutlangi loyi u ni tsakisa hileswaku mahanyelo ya yena ya kahle nakona a nga na ti-tattoo kumbe a nga ti tsalatsalanga emirini wa yena xa vumbirhi hileswaku u rhandza bolo hi mbilu ya yena hinkwayo xa vunharhu hileswaku a nga dzahi xa vumune hileswaku a nga nwi mabyala.

Yi fanekele yi langutiseka hi ndlela leyi landzelaka xo sungula endzeni ka miako leyi ku fanekele ku va ku basile leswaku vanhu lava va endlaka vutiolori va kota ku fambafamba ndhawu leyi yi baseke na ndhawu leyi yi nga tshamiseka ku ri va nga ti kumi va vavisekile endhawini yaleyo xa vumbirhi hileswaku ku fanekele ku va na ndhawu ya emergency kumbe ya xihatla laha vanhu va fanekeleke ku tsutsumela kona loko ko tshika ku ve kumbe ku tshika ku ve na ndzilo emuakweni.

Swikongomelo swa ti-campaign ta swa dyondzo ta mitlangu hi leti landzelaka hileswaku vatlangi kumbe varhangeli va swipano swo hambanahambana va kota ku dyondza kumbe ku tiva milawu ya mitlangu ya ku hambanahambana leswi swi endla ku ri va va na vutivi na ku loko ku ri na ntlangu exikarhi ka mitlangu u kumeka swipano swimbirhi va tiva leswaku va fanekele va endlisa ku yini ku ri va nga khomisi vanhu lava va va landzelelaka tingana.

Mitlangu yi pfuna mhaka yo endla vunghana eka vana va xikolo hi ndlela leyi landzelaka loko vana va xikolo kumbe vana va swikolo va karhi va tlanga kumbe va karhi va tlanga ntlangu wo karhi endzhaku ka swona ku hetelela ku va na mhangu va kota ku vonisana na ku pfunana leswi swi nga ta endla leswaku eka mundzuku va nga rivalani kumbe va va vanghana leswi swi nga ta va pfuna na le handle ka xikolo leswaku va kota ku hloniphana va tivana.

Xo sungula ndzi ta va teka hinkwavo ndzi ya va tlangisa e bolo ya mavoko endzhaku ka swona ndzi ta va ndzi tiva leswaku hi vahi lava va faneleke ku tlanga bolo ya mavoko endzhaku ndzi ta teka hinkwavo nakambe ndzi ya va tlangisa bolo ya minenge endzhaku ka swona ndzi ta kota ku tiva na ku hambanisa ku ri n'wana loyi i kota wihi ntlangu kumbe hi wihi ntlangu lowu a nga ta kumbe loyi ntlangu loyi a faneleke ku tlanga wona.

Ndzi nga endla leswaku ndzi kota ku va ndzi nga ri na switirese xa ku tala nakona leswi swi ta endla leswaku miri wa mina u va kahle ndzi kota ku hanya tanihi ntolovelo hikuva ntlangu kumbe ku tikuma munhu a kharhi a endla vutiolori byo karhi swi endla leswaku mbilu ya yena na ngati ya yena na miri wa yena swi va kahle leswi nga ta endla leswaku munhu a kota ku kuma nkarhi wa ku tlela wa ku tala.

Ntlangu wa ndhuma lowu nga va kona eka tiko ra ka hina i tiko i ntlangu wa Bafana Bafana laha yi nga hlangana na tiko ra le handle ra Mexico hi lembe ra twenty ten hi ti eleven ta June, laha eka ntlangu lowu swilo swa matimba swi nga endleka eka ntlangu lowu. Mutlangi loyi a tivekaka hi vito ra Simpiwe Tshabalala u ti kumile a howisile e goal leyi yi nga endla leswaku misava hinkwayo yi yima hi milenge, hikuva goal leyi yi nga koriwa hi mutlangi loyi wa Bafana Bafana i goal leyi vanhu na sweswi va ha vulavulaka hi yona.

Ndzi tsakela ku endla ni vanghana, ndzi tsakela ku endla ni vanghana hikuva leswi swi ta endla leswaku ndzi dyondza swin'wanyana eka vanghana lava ndzi nga ta va ndzi kha ri ndzi endla ntirho lowu wa mina wo tihungasa, hikuva loko ndzo va ndzi karhi ndzi endla ndzi ri wexe swi nga endla leswaku ndzi nga vi na matimba yo ya emahlweni. Kambe loko ndzo va ndzi karhi ndzi endla na vanghana va mina va nga ndzi tsundzuxa swin'wanyana swa vutomi leswi mina ndzi nga ta va ndzi karhi ndzi nga swi tivi. Nakona loko ndzi lava eku tshika vona va ta ndzi tsundzuxa leswaku xivangelo xo va hi sungurile a ku ri xihi, leswi nga ta endla leswaku ndzi ya mahlweni na wona.

Ina a ndzi ta swi endla hikuva ntirho lowu wa vutiolori kumbe ntirho lowu ndzi wu endlaka wo titsakisa i ntirho lowu mina ndzi wu rhandzaka, hi le tlhelo i ntirho lowu ndzi lavaka leswaku van'wanyana va ndzi landza hi le ndzhaku ku ri va kota ku twa kumbe ku vona ku ri mina ndzi vona yi eka wona, hikuva loko mina ndzi kha ri ndzi wu endla swa ku tala swa endleka swo fana na tisitirese a ti ni landzeleri nakona vuvabyi a byi vi kona hikuva ndzi va ndzi karhi ndzi endla ntirho lowu hi leswi wu lavaka xiswona.

Lexi xi nga ndzi tsakisa eka ntlangu wa Springbok wa twenty twenty three laha va nga hlula misava hinkwayo, hileswaku a va ti yimiserile hi leswi a va swi endla nakona a va endla swilo hinkwaswo va ri swin'we, hi le tlhelo va tlhele va kuma nseketelo eka vanhu va laha eSouth Africa na vanhu va ku huma ematikweni ya le handle lava va va landzelelaka. Leswi swi tlhela swi endla leswaku vatirha hi matimba leswaku va nga khomisi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe ra South Africa tingana na ku va vanhu va ri tekela ehansi.

Ndzi ndzi ndzi tsakela mitlawa yo rhula ya vuhungasi bya munhu hi xiyexe, hikuva leswi swi ta endla ku ri yena n'winyi a tiva na ku vona ku ri u lava yini evuton'wini bya yena. Leswi swi ta tlhela swi pfuna yena ngopfungopfu eka rihanyo ra yena hikuva vanhu va ku tala lava va landzelelaka vuhungasi swi endla leswaku vutomi bya vona byi va byi hlayisekile eka vuvabyi byo hambanahambana, hikuva vuvabyi byin'wanyana loko munhu a nga ri na vuhungasi byo karhi byi n'wi hlasela hi ndlela ya xiyimo xa le henhla kumbe hi xihatla.